A ka akanya gore thekenoloji ya five G e tla fetola ditsela e re dirisang tshedimosetso. Ka gore fa o lebelela a lebelo le le kwa godimo le tshegetso e e botoka re tla kgona go dira dilo ka bonako.

Go siame tsala ya me fa o batla go dirisa data mo mogaleng ntlha ya pele ke go netefatsa gore o na le sim card e e na leng data.

Fa data ya me e ka fela pele ga nako nka lebedisisa ditsela tse dingwe tse nka kgonang go dirisa data letsatsi le letsatsi.

Fa ke ya lebenkeleng ke rata go reka mowa, mme ke o fetola gore e nne data. Seno se nthusa sentle gore ke kgone go tsena go sebedisa inthanete.

Ee, nka kgona go mo aroganyetsa data ya me gore a kgone go romela kopo ya tiro ka email. Tsela e E matlhofo ya go dira seno ke go dira hotspot mo mogaleng wa me.

Mo isagong ke akanya gore dithulaganyo tsa data di tla fetoga go latela tsela e e batho ba ntseng ba oketsa tiriso ya inthanete. Batho ba le bantsi ba dirisa data go dira ditiro tsa bone go ithuta le go ikgapela, ka jalo ka jalo di dintse ditsela tsa go dirisa inthanete.

Ee, tiriso ya megala e botlhajana e siame go ka dirisiwa ke baithuti. Ka gore e fa baithuti tsela e e motlhofo ya go tsena mo tshedimosetsong go ithuta ka online-e le go dira dipatlisiso ka bonako.

Ke akanya gore thekenoloji e e tswelelang go tlhabologa bogolo jaaka AI e ama dithuto tsa ditheo tse di kgolwana ka tsela e kgolo le tsela e e siameng.

Ke bona dilo tse dintsi tse di tlhabolotsweng mo thekenolojing tse di ka tsietsang. Se sengwe se se ntseng se tsietsa ke ditiriso tsa AI tse di kwa kwalang ka botsona. Jaaka tse di kwalang dipuo, di araba dipotso kgotsa di dira ditiro tsa sekolo.

Thekenoloji e gola ka ntlha ya gore batho ba tswelela ba batla ditsela tse di botoka tsa go rarabolola mathata kgotsa tsa go tokafatsa botshelo. Botlhale jwa maitirelo ke thekenoloji e e dirang gore dikhomputara di kgone go dira dilo tse di tshwanang le tse motho a di dirang ka tlhaloganyo. Jaaka go ithuta, go akanya, go tsaya ditshwetso.

Botlhale jwa maitirelo bo kgona go dira dilo tse batho ba sa kgone go di dira ka bonako le ka bokgoni jo bo kwa godimo.

Ka gore ke akanya gore batho botlhale jwa maitirelo bo nagana ka bonako ebile gape ga bo tseye nako ga bo tshwane le batho. Batho ba tsaya nako go nagana le gore badiri e tsaya nako. Ga ba kgone go nagana ka bonako go tshwana ka botlhale jwa maitirelo.